Ha o le motho o be o ya ngakeng, khampani ya mo o sebetsang teng e be nna yona e o patallang ha o fetsa ho thuswa ke ngaka, o fetsa le ho thola meriana ya hao, ha o fetsa ho tsamaya. Ngaka yona e tshwanetse hore e founele khampani e jwetse khampani eo, oe sebeletsang hore ke ne ke kopa tjhelete ya ka e leng hore ke thusitse mosebetsi wa lona ka yona. And nna ha ke le ngaka, ke le fa nako e rileng hore tjhelete eo e be e kene. Ke nahana hore tshebetso eo e sebetsa ka mokgwa o jwalo.

O kenya karete motjhining ha o fetsa ho kenya karete motjhining, o be o kenya pin ya hao ya banka. Ha o qeta ho kenya pin ya hao ya banka o be o kgetha hore wena o ntsha tjhelete e kae. Ha o fetsa ho kgetha hore o ntsha tjhelete e kae. O bo kgetha hore karete e o e sebedisang hore ke karete ya debit account kapa ke savings account kapa ke cheque account. Ha e le savings account o kgetha yone savings account ha e qeta moo, e tlilo ho botsa hore ana o batla silipi, o tlabe o tobetsa hore ke batla silipi ha o qeta ho re o batla silipi e tlabe hee e ntsha tjhelete, ebe o fa le karete ya hao o bo kgona ho thola tjhelete ya hao ke pheto ke tuu.

Nna mo ba reng nna kea kolota ha ke utlwisisi hore ke kolota jwang, hobane account eno ke patetse tjhelete ya teng kaofela. Jwale ke ne ke kopa hore lona le qaleng ka process ya hore nna ke nka loan, batho bao ba reng ke ya ba kolota, nna ke tla ba founela ke lokise yona taba ya hore kea ba kolota hobane nna ke tseba ke sa ba kolote. Empa ha ke fetsa ho bua le bona, ke tla boela hape ho lona.

Nna nka se kgone ho patala tjhelete eo e leng hore le mpatla yona hobane nna ha ke na yona. Nako e le le mpha yona debit card eno ya lona, ha la njwetsa ka yona taba ya hore ke tlo patala tjhelete e ngata hakaalekale. Jwale nna nka se kgone, le tla mpha karete ka tjhelete e leng hore re dumelletsana ka yona or hee ho tlohelwe ke kwale yona account-o eo ya debit card. Hobane nna tjhelete e leng mpatlang yona ha ke na yona, ke tjhelete e ngata haholo e leng hore ha la njwetsa ka yona.

Overdraft facility, motho o ya e hloka ka nako tse ding hobane nako tse ding o hloka tjhelete ho e sebedisa ka nako eo e leng hore ha o soka, o thola tjhelete mane moo sebetsang teng. Jwale overdraft facility e thusa haholo ha o na le mabaka ao a e leng hore a hlaha fela o santsane o dutse hara kgwedi.

Ke fetsa ho romelwa link hona jwale. Link eo ba re ke kene ho yona, ke kenye pin ya ka ya banka. Ke bona ekare ho na le botsotsi be e leng hore ba etsahala, hobane ke thola jwang link e leng hore lona ha la bua letho ka yona. Le tjhelete ya ka ke bona e nyamela mona bankeng. Ke kopa hore le bangkanye taba eo le tjhelete ya ka le busetseng ho nna, hobane kea e hloka tjhelete eo. Ha ke hlalohanya hore ho etsahalang.

Nna ke bona bo rakgwebo ba jwalo, ho se na bothata ka bona, hobane bo rakgwebo ba jwalo ba thusa batho ha batho ba hloka tjhelete for mabaka a bona. Ba thusa le batho ka tjhelete mo hare ha kgwedi. Ha batho ba se na bo dijo, ba hloka le ho rekela bana diaparo ba hloka ho etsa dintho tse ngata tse leng hore hara kgwedi ha ba na le yona tjhelete. Ke bona nna ba thusa batho haholo ha ke na bothata le bona.

Ke ile ka kopa mme wa ka hore a nkadime reinstatement hore ke ise mane bankeng moo ke ileng ho bula account-o teng. Mme wa ka ha na bothata ba ho nkadima reinstatement ha ke hloka ho e sebedisa nako le nako. Ba ile ba bona hona moo bankeng hore difane tsa rona di ya tshwana. Jwale ha ho le jwalo ha ya mpakela mathata hohang.

Nna ke tlilo ho o cover-a ka disability cover hobane o lla ho nna mona o re mosebetsi o o sebetsang o kotsi. Ke tla o cover-a ka five hundred, empa five hundred ena o tlilo ho e patala for dikgwedi tse kabang tshelela, kamora dikgwedi tse tshelela, ekabe e o thusa ha e le hore o tla hlahelwa ke mathata mane mosebetsing. Ha e le hore o tlawa mosebetsing kapa o tla robeha leoto kapa letsoho, ke yona e leng hore e tlile ho ntsha tjhelete hore o e thole kgwedi le kgwedi ha o ntso dutse mane ko hae o sa kgone ho sebetsa, ke yona e tla o thusang disability cover.